Impilo yokuphila ubona ukutya kwakho futhi nemfuyo uyibona phambi kwakho ibukeka ilula kunempilo yasedolophini apho edolophini uthenga kwanto. Kodwa xa unononophela lena yasemaphandleni ezilalini apho ubona khona uba ulime imifino yakho, ulime iziqhamo zakho uyakwazi ukutya kwakho kuvela phi futhi uyakwazi nokunonophela lo mhlaba ukunikayo le nto uyidingayo. Kubaluleke kakhulu and ke kum ingathi abantwana abatsha bangakhe baphile laa mpilo bayobona ukuba kunjani ukuphila emaphandleni ezilalini. Kulapho umntana anobuya athi uyayazi impilo.

Iintsimbi endizaziyo ngezinxitywa xa useyintombi uwelela ebufazini. Khona eyobuntombi oyinxibayo iphinde ibe khona oyinxibayo xa usengumfazi. Uphinde lena yobufazi uyikhuphe xa kuthiwa uyokhutshelwa ilobola usiwa emzini, zohlukahlukene ke.

Ilobola yindlela yokusondeza la makhaya mabini kwakhiwe ubuhlobo nawo. Ayiyondlela yokwenza imali kodwa ke izinto sezitshintshile ngoku. Seyiyindlela yokwenza imali ngomntana wakho oyintombazana ukuba umthengise ngaloo mali ozobe uyibizile ngezo zikhuntyu zemali. Kodwa ke ngaphambili entlandlolo kwakusenziwa uba kubonwe ngale mali uzoyikhupha uba uzokwazi na ukumnonophela umntana lona uyintombazana umthatha kowabo apho bekowabo ebefumana yonke loo nto ayidingayo. Uzokwazi na uqhubekeka wenze umsebenzi lo busenziwa phaa kowabo. Uzokwazi ukuphilisana naye wenze izidingo zakhe ezi bezikade zisenziwa kokwabo. Futhi ibiyindlela ke ekwakhiwa ngayo ubuhlobo ngoba nawe buba nekhaya lesibini njengomntu oyindoda.

Indlela yokunxiba ngumntu obhinqileyo osanda kutshata unxiba amadakhi afake iskhafu, afake ibhulawuzi, afake itawuli afake netyali. Zonke ke ezo zinto zineentetho zazo zithetha okuthile. Athwale nekhetshemiya iqhiya emnyama ngendlela egobileyo eba lapha ngaphezu kwamehlo wakhe ukwenzele angajongani ngqo nabantu bakhe basemzini.

Abantu abahlala ezilokishini okanye ezidolophini umntu uyaziphilela akahoyanga mntu. Akufani nasezilalini, ezilalini sowungamazi umntu uyamazi umntu ngomntu. Uvuka ekuseni uyambulisa ngoku ungamazi ubuze nempilo futhi. And ke ezilalini abantu bakhona abaninzi bade bazane ngoba babe zizihlobo zentoba lo ngumntana wakwabani uhlala emathilini, lona ngumntana kazibani. Edolophini abantu abanalo ixesha baphila impilo yokuxakeka yokukhangela into isitya emnyameni. Abanalo ke ngoku ela xesha lokwenza eza ncoko zenziwayo ezilalini. Ezilalini akufani tu nasedolophini.

Ikati ilele eziko, loo nto ithetha intlupheko kwelo khaya. Okunye yalala inkomo isengwa, yinto ethetha uba wenza into engaqhelekanga. Okanye inkomo yenqoma intswengwebha.